A ndzi ta swi endla hikuva, ku va a nga ri na vatswari a hi swilo leswi a nga swi lava. Nakona swi kahle hi ku n'wi seketela eka leswi a nga ta va a kombela ku pfuniwa hi swona.

Ndzi nga vutisa leswaku, kwala eku fambeni ka nkarhi, i yini xi nga va xi endlile leswaku ku va ku ri na ku hundzuka hi ku ya hi nkarhi kumbe eku fambeni ka nkarhi.

Minkarhi yo rila a yi fanekelanga ku pimiwa. Hikuva leswi munhu a twisaka swona ku vava, swi tiviwa hi yena n'wini. Nakona a wu nge n'wi pimeli leswaku a ri na nkarhi wo fika kwihi. Ku rila ka yena i ku va a karhi a hola. Swi kahle ku va munhu a tshikiwa a rila hi laha a lavaka kona hi ndlela leyi a lavaka yona.

Mucato kumbe vukati lebyi hleriweke, byi tolovelekile eka ndhavuko wa xitsonga. Mucato kumbe vukati byi hleriwa hi ku va vanhu kumbe mindyangu yi twanana leswaku hina ha pfumela leswaku n'wana wa n'wina a teka n'wina hina. Hi ndlela yaleyo va humelerisa makungu ya ku va vanhu lava vambirhi va tekana hi ku ya hi ndhavuko kumbe hi ku ya hi nawu.

Swi ta endla ndzi titwa kahle. Hikuva hi leswi yena a twaku a lava swona. Hi leswi yena a twaku swi ri kahle eka yena. Nakona loko a twa ndhavuko wu ri kahle eka yena, hi leswi na mina ndzi nga ta seketela swona.

Mintirho leyi tolovelekeke evuton'wini bya siku na siku, eka vanhu lava humaka etindhawini ta matikoxikaya. I ku pfuka va tirha, i ku pfuka va kukula, i ku pfuka va ya ku keni ka mati, na swin'wana na swin'wana swo tala.

Vantshwa va namuntlha a va swi tivi ku lunghisela swakudya swa ndhavuko. Vanhwanyana va kona, a va swi koti ku sweka miroho, a va swi koti ku kandza timanga, a va koti hi mintirho ya ndhavuko.

Leyi i mhaka leyi kusukela khale yi ri karhi yi lwisaniwa na yona. Vanhu va xisati na vona va fanele va huma va ya eku ti tirheleni. Ku nga ri hi ku n'wanuna hi yena a fanelaka ku tirha ntsena, kambe tinxaka hinkwato ta pfumeleriwa, ta fanela hi ku tirha.

Wolowo i ntshembo lowu maAfrika va nga va na wona khale na khale. Ina hi vonelo ra mina, mhaka leyi yi kona ya humelela. I mhaka leyi yi nga kona. Vakokwani va hina lava hi siyeke khale, va swi kota ku hi vona, va swi kota ku hi pfulela tindlela, va swi kota ku hi hlayisa eka tindlela tihi na tihi leti hi fambaka eka tona.

Mikhuva yo biha ya ku hlayisa vana leyi kucetela ka vana leswaku va kula va nga ri na ku xixima. I ku ka vana va nga tshinyiwi loko va onhile, i ku ka vana va nga tshoveriwi minkhavi loko va onhile. Hi ndlela yaleyo va ta kula va kha va tiva leswaku xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaka i xa kahle. Na loko va nga xiximi va ta tiva ku ri swona swa kahle.

Exikarhi ka vanhu lava mbirhi, a ku na loyi ni nga ta ku n'wana wa mina a n'wi teka tanihi xikombiso. Hikuva hinkwavo va tshike xikolo. Swi nga ri hi ku lowun'wana u tshike exikolweni xa le henhla xa xichudeni, lowun'wana u tshike yunivhesiti, hinkwavo va tshike xikolo. Ku tshika xikolo hi leswi swi nga amukelekiki.

Varhangeri lavakulu eka minkhuvo ya ndhavuko yo yimbisa vanhu entshaveni, ku va ku ri tin'anga. Naswona mintirho ya vona, i ku ya yimbisa vafana entshaveni.

Ku endla leswaku vanhu lava rhurhelaka ematikweni mambe va titwa va amukelekile, i ku hanya na vona kahle hi nhlonipho na hi rirhandzu. Ku nga ri na tinyimpi ta ku mani u huma kwihi kumbe mani u ta hi kwihi. Sweswo swi ta endla va titwa va ri kahle va hloniphekile va rhandzekile.

Ndlela leyi ndzi tsakelaka yona i ku xupuriwa hi ku tshovela n'wana nkhavi u n'wi ba. Hikuva ku vulavula na yena u ta ti byela ku masiku hinkwawo u ta vulavula na yena. N'wana u fanele a tshoveriwa nkhavi, a dyondzisiwa leswaku leswi a swi endlaka a swi lunghanga.

Vavanuna lava feriweke hi vavasati va khomiwa hi ndlela ya ku hambana ni vavasati lava feriweke hi vavanuna. Hikuva laha misaveni leyi, ku tiveka leswaku n'wanuna a nga rili, n'wanuna a nga twi ku vava. Ku za vavanuna va khomiwa hi ndlela ya ku hambana na vavasati.

Ndzi nga vula leswaku loko va ndzi languta vona xikombiso lexinene. Hikuva a va se tshama va vona kumbe ku twa leswaku ndzi onherile munhu un'wanyana kumbe leswaku ndzi onhile eka ndhawu yin'wanyana.

Leswinene hi swa ku famba hi nkarhi wa tiholideyi, i ku va mi famba mi karhi mi vona tindhawu leti ta kahle, tindhawu ta ku saseka, na ku va mi basisa miehleketo ya n'wina tanihiloko ku ri tiholideyi. Kambe swo biha ngopfu hi ku famba hi nkarhi wa tiholideyi, i tinghozi leti va ka kona emapatwini. Hikuva emapatwini ku va ku tele ngopfu. Ku va ku ri na lava va va ku va nwe mabyalwa ni .

Vukreste na ripfumelo ra ndhavuko a swi nge hanyi swin'we. Hikuva, ripfumelo ra ndhavuko ri tshemba swin'wana ni ripfumelo ra vukreste ri tshemba swin'wanyana. Hi yona mhaka, a swi nge fambi swin'we a swi a swi nge hanyi swin'we.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona hileswaku a swi bihanga ku loko munhu a loveriwile hi n'wanuna a tlhela a kuma wun'wana, sweswo a swi bihanga swi amukelekile tanihi hikuva munhu un'wana na un'wana a ri lava rirhandzu kumbe munhu un'wana na un'wana a lava munhu loyi a nga ta va museketeri wa yena evuton'wini. Sweswo swi nga va kahle leswaku munhu a tlhela a ti hanyisa nakambe ni munhu un'wana loko a loveriwile hi loyi a ri nuna wa yena.

Swakudya swin'we swa ndhavuko leswi ndzi swi rhandzaka i tihove, hi swona swakudya leswi ndzi swi tsakelaka hikuva i swakudya leswi loko swi swekiwa swi swekiwa swi ri na swilo swa ku hambanahambana swa ku fana ni timanga, tinyawa, na swin'wana na swin'wana leswi cheliweke eka swona, hi ndlela yaleyo swi kota ku endla leswaku swakudya sweswo swi kumeka swi karhi swi nandziha nakona swi karhi swi twala leswaku i swa ndhavuko.

Tihove i swakudya swin'wana swa ndhavuko leswi swi endliwaka hi ku sungula munhu a chela mavele, mavele lama ma va ku ma kandziwile kumbe ma va ku ma tlhokoriwile swi tlhela swi cheliwa timanga na tinyawa hi swona leswi maswekelo ya kona ya endlisiwaka swona.

Ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku hetisisa ku navela ka yena hikuva etindhawini tin'wana ta ku fana ni madoroba ku va munhu a lahliwa ejaratini ra ndyangu wa yena swi va swi nga pfumelelekanga swi va swi nga ri enawini eka ndhawu yaleyo, hikuva swi tshembisa kumbe swi tika leswaku munhu loyi a loveke kumbe loyi a hundzeke emisaveni ku na ndhawu leyi a fanekelaka ku ya lahliwa eka yona ku nga ri hi le jaratini.

Ku va ndzi lava ku ambala xiambalo xa ndhavuko wun'wana ku fana ni xa ndhavuko wa Xivenda i ku va swiambalo swa vona swa ndhavuko ku va u nga swiambalo leswi naswona swi nga saseka swinene swi tlhela swi hlonipheka swi ti komba leswaku i swa ndhavuko, yin'wana ku va leswaku tinxaka ta maVhenda ku va vanhu lava hloniphaka swinene, ku va vanhu lava va hloniphaka lowutsongo na lonkulu sweswo swi endla leswaku ndzi navela ku tikuma ndzi karhi ndzi va seketela hi ku ambala swiambalo swa vona swa ndhavuko.

Ina ndzi ehleketa leswaku loko vanhu va hundzile emisaveni va na matimba ya ku kucetela swi leswi swi humelelaka emisaveni tanihiloko ndhavuko wa Xitsonga kumbe ndhavuko wun'wana na wun'wana wa kwala Afrika-Dzonga hi swi tiva leswaku ku ri ku na va le hansi kumbe ku na swikwembu, valavo ku va ku ri vanhu lava va nga va rixaka ra hina lava va hundzeke emisaveni, hi ndlela yaleyo va kota ku vona leswi swi humelelaka vuton'wini bya hina va kota ku hi lemukisa loko hi karhi ya nghena enghozini va kota ku hi humelerisa eka leswi swi nga kahle.

Eka vanghana va mina ndzi nga va byela kumbe ndzi nga va lemukisa leswaku va nga ti ntsena ni swo nwa kambe va tisa na swo dya leswi ku nga nyama, tanihiloko xiyimo xa tiko eka ikhonomi kumbe ti-budget-e ti nga tshamisekanga tanihiloko swilo emavhengeleni swi ri na mintsengo leyi nga ya le henhla, ku va munhu a tisa swo nwa swa yena ni nyama ya yena swi ta antswisa leswaku un'wana na un'wana a tiphina hi leswi a nga ta va a tile na swona tanihiloko leswi mina ndzi nga ta va ndzi xavile swona swi nga endla leswaku swi nga fikeleli eka vanhu hinkwavo.

N'wana wa mina ndzi nga n'wi byela leswaku a hlayisa tirhisipi ta ndhavuko leswaku na yena hi ku ya hi nkarhi loko hina hi nga ha ri kona na yena a ta va a karhi a sala a tiva leswaku swakudya swa ndhavuko swi endlisiwa ku yini kumbe swi swekisiwa ku yini, hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi hlayisa ndhavuko wa hina hi tlhela hi dyondzisa vana va hina hi ndhavuko wa hina hi ku hlayisa ndhavuko wa hina leswaku na loko hina lavakulu hi tivaka ndhavuko, loko hi nga ri kona vana va hina va ta va va sala va karhi va tiva ndhavuko va karhi va wu hlayisa va wu hlonipha va tlhela va wu dyondzisa eka vana lavan'wana vana.

Ina ndzi tshama ndzi ya etingomeni kumbe e laha ku phahliwaka swikwembu, swakudya leswi swi dyiwaka kwale i swakudya swa ku fana ni nyama leyi nga ya mbuti, loko ku endliwa swikwembu kumbe ku phahliwa swikwembu mbuti i hi leswi swi fanelaka ku va kona, a ku nga phahliwi kumbe a ku nga chayiwi etingomeni mbuti yi nga ri kona hi ndlela yaleyo mbuti yeleyo yi va ka yi ri kona yi fanele yi sungula yi phahliwa yi nga se dlayiwa kumbe yi nga si ya ekuswekiweni.

I xiyimo xa vugevenga emadorobeni i xiyimo lexi xi nga le henhla swinene kumbe i xiyimo lexi xi chavisaka swinene tanihiloko vanhu emadorobeni hinkwavo kumbe vo tala va ye hi mintirho, un'wana na un'wana u le ku ringeteni ka ku va a ti hanyisa, van'wana va ti hanyisa hi ndlela leyi nga ri ku kahle va ti hanyisa hi ndlela ya vugevenga, ndlela leyi va hanyaka hi yona ya ku tekela van'wana leswi swi nga swa vona, hi yona ndlela leyi ku hanyisiwaka swona emadorobeni vugevenga bya kona byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla ku tlula etindhawini leti ti nga ta le makaya.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku macinelo ya xibelani i macinelo lawa ya nga ya nga ya ndhavuko wa Vatsonga, xibelani xi ciniwa hi Vatsonga i na kona i xiambalo lexi xi welaka eka swiambalo swa ndhavuko swa Vatsonga, ku va munhu a cina a mbale xibelani u fanele a sungula a xi boha exisutini xa yena ivi a cina hi ku va a karhi a hundzuluxela xisati xa yena na xibelani xi va xi karhi xi hundzukela, ku va ku ri yona macinelo ya kona ya xibelani.

Swiphiqo leswi hlanganaka na vadyondzi lava dyondzaka eswikolweni leswi nga le matikoxikaya swi tele swinene, hi swin'wana swa swona hileswaku vadyondzi lava a va kumi swilo ku ringanela ku fana ni vana lava va dyondzaka eswikolweni leswi swi nga le madorobeni, vana lava va dyondzaka ematikoxikaya va languteriwa hansi ku tlula vana lava va dyondzaka eswikolweni leswi swi nga le madorobeni, swiphiqo leswi swi nga lulamisiwa hi ku va ku thoriwa vanhu kumbe mfumo wu thola vanhu lava va nga kotaka ku famba va karhi va languta matirhelo kumbe maendlelo ya swikolo leswi swi nga swa le matikoxikaya, hi ndlela yaleyo swi nga pfuna leswaku swikolo leswi swi antswa.